Amapulatifomu omakhalekhukhwini asize kakhulu ekuthuthukiseni izimpilo zabantu basemakhaya. Sebephila kangcono ngoba sebengakwazi ukuxhumana nabanye kalula, ukufunda izinto ezintsha, nokuthola ulwazi oluwusizo ngezimpilo, imfundo, nezinsiza zikahulumeni. Amapulatifomu afana ne-WhatsApp, Facebook, noma i-mobile banking enze kube lula ukuthumela imali, ukubona izindaba zakamuva, noma ukuxhumana nomndeni okude. Ukube lamapulatifomu bewengekho, abantu basemakhaya bebeyoqhubeka bevalelekile, bengenalo ulwazi lamanje futhi bephuthelwa amathuba amaningi.

Izinto ongakwazi ukuzenza nge ephu yasebhange olisebenzisayo ziningi, futhi zenza kube lula ukuphatha imali ngaphandle kokuvakashela ibhange. Ezibalulekile yilezi, ukukhipha imali ngaphandle kwekhadi, ukuvimbela ikhadi elilahlekile, ukuhlola umlando wezimali, ukucela imali, ukuvula i-akhawunti entsha, ukuvula noma ukuvala i-notification, ukukhokha izikweletu, ukuthumela imali kanye nokuhlola ibhalansi.

Yebo, ngingasiphikisa isinqumo sokwenqatshwa kwesicelo sami se-UIF. Wonke umuntu ongenelisekile ngesinqumo se-UIF, unelungelo lokufaka isikhalo.

Umehluko omkhulu usezinhlotsheni zokumboza, izindleko, nendlela abaphatha ngayo amakhasimende. Lokhu kuthinta ngqo umnikazi wepholisi ngendlela abaphila ngayo nsukuzonke. Uma inkampani ithengeka, inikeza isevisi esheshayo, futhi inikeza izinzuzo, umnikazi wepholisi uzophila ngokuzola, futhi ezizwa ephephile.

Ukuze ubheke isimo sesicelo sakho semalimboleko kwi-inthanethi, landela lezi zinyathelo ezilandelayo. Vakashela iwebhusayithi yenkampani oboleke kuyona, ngena ngemvume, bheka isigaba se-loan status, faka imininingwane edingekayo, bese uhlole imiphumela.

Yiziphi izinhlobo zemishwalensi yezempilo ezikhona, futhi yiziphi engingazikhokhela? Uhlelo luhlanganephi, imithi, izibhedlela, odokotela, njalo njalo. Ingabe imbova izifo enginazo kakade, ngizokhokha malini ngenyanga, futhi kukhona yini izindleko ezingeziwe, ngingalushintsha yini uhlelo uma isimo sami shishintsha? Ulwazi engidinga ukulwazi ukuze ngenze isinqumo esinolwazi, umholo wami, noma isabelomali enginaso, isimo sami sempilo, inani labantu emndenini wami abadinga umshwalensi, odokotela nezibhedlela engizisebenzisayo njalo.

Awu, awu, awu, hhayi, hhayi ngeke, ikhona kodwa into enjengale? Le nkampani ingangenza kanje kodwa? Ngibe umlandeli wayo isikhathi esingaka? Ngifake imali yami zinyanga zonke. Uthi nje beyisemthethweni? Hawu, kodwa Shembe awu. Ngizoyithola yini imali yami? Awu, kodwa isikhathi sami-ke sona engisifake kule nkampani, ngiyithemba ukuthi izongikhusela, yona ingenza kanje. Awu, kumele ngibashayele ucingo, noma ngibabhalele. Angeke kodwa nje ngibayeke, kwamele nje, ngidile nale ndaba le.

Izici ezibalulekile engizibukayo, ubude besikhathi sokulinda, izizathu zesikhathi sokulinda, imithelela yesikhathi sokulinda, ukuqhathanisa phakathi kwezinhlelo ezinesikhashana ezahlukene zesikhathi sokulinda, imigomo nemibandela ephathelane nesikhathi sokulinda.